Makazi, eli yeza oze nalo alibalungelanga abazali bam abasebekhulile kwaye amalungu abo omzimba kunye namajoni wabo okukhusela umzimba wabo seke embalwa. Ngoko ke akunokulunga ukuba sibanike iyeza elingaqinisekanga ngugqirha okanye umntu olungeleyo ukunika abantu amayeza achanekileyo. Loo nto iyokwenza uba bagule kakhulu.

Mhlobo wam, xa usitya amayeza unasiphi na isifo okanye intsholongwane kunyanzelekile ukuba uwatye ngokwendlela oqulungelwe ngayo ngunompilo ukuze azokwazi ukusebenza ngokwendlela ekufane asebenze ngayo ukuze nawe uphile.

Xa ndingaba ngumongi kwikliniki yasekuhlaleni kufike umntu osebenzisa intetha yezandla, noba ndingakwazi ukuyisebenzisa kofuneka ndizame ndlela yimbi ukuba ndize nencwadi nesiba lokubhala. Sihlale phantsi nibhale , ndimbuze uba uze ndingamnceda njani. Ukuba akakwazi ukubhala okanye ukufunda ngoko ke iyokufuneka uba sifune umntu ongakwazi ukusincedisa sobabini ukuze sikwazi ukuvana.

Ndingukhansela welali ekude neenkonzo zempilo, ngoko ke abantu bayasokola ukuze bafumane iinkonzo zempilo kuba iiklinikhi zikude nezibhedlele zikude. Ndiyikhansele ndingafuneka ndikwazi ukunxulumana nabantu abasemagunyeni sicele izinto ezifana nee-mobile clinic ukuba zizivizithele rhoqo noba kukane enyangeni. Loo nto iyokwenza kube bhetele singabantu , singabantu bengingqi ethe qelele neenkonzo zempilo.

Owu ndingumzali ndiva umntanam uthetha ngokungatyi ukutya kwesikolo neentanga zakhe. Le nto iye ibe sisiganeko esixhaphakileyo okanye esenzeka rhoqo kuba becinga ukutya kwesikolo kukutya okungekho semgangathweni okanye kokwabantu abahluphekileyo. Ngoko ke ndingamcebisa ukuba oku kutya kukutya okusekelwe ngurhulumente, kuncedisana nabantwana abangakhange babe nalo ixesha lokulungiselela ukutya okanye abazali abakhange babe khona ukumlungiselela ukutya ngaloo mini. Ngoko ke ndiyomxelela uba kubalulekile ukuba naye azive esamkelekile afumane kwiingxamlo yokuba afumane ukutya esikolweni okulungiselwe sisikolo.

Kwahluka kakhulu ukusabelwa kwezicelo kwiinkonzo ezingxamisekileyo kwimimandla yasezilalini neyasedolophini. Ezilalini iinkonzo ezingxamisekileyo zinqongophele uma ukujongana okanye uzithelekisa nezasetawuni, nezasedolophini. Edolophini kuba abantu banintsi iinkonzo zezempilo zikufutshane, loo nto iye yenze ukuba zikhawuleze izicelo ezingxamisekileyo. Kuye kube khona neenqwelo ezikwaziyo ukuxelenga zabucala ezikwaziyo ukunceda uluntu lonke jikelele ukwenza iinkonzo ezingxamisekileyo kube lula ukuzifumana.

Umntu nawumphi na xa kethenga iipilisi okanye amayeza nawaphi na kubalulekile umhla ophelelwa ngawo uwujonge and uwazi. Ngoku uma kukho umntu othengisa ngexabiso eliphantsi nomhla ophelelwa ngazo ungacacanga loo nto yenza inkxalabo enkulu. Into efuneka umntu ayenze kukuba awaphindisele apho ewathathe khona la mayeza okanye athethe nalo mntu othengisayo ambonise ukuba le nto akayithengisela abantu inobungozi kakhulu ingagqibela seyithathe iimpilo zabantu okanye izitshabalalisile.

Iskim sokondla abantwana kumabanga aphantsi sibaluleke kakhulu mfundisi, kutsho mna ndithetha nenqununu yam. Kukuba hayi, abantwana abancinci ngabantu abathanda ukudlala baye bangabi nalo ixesha lonke lokutya ekuseni. Okanye kwenzeke baye uma sebefanele bagoduke bafike ekhaya kungekho mntu, kungenzeka abazali babo basemsebenzini okanye bazobuya ebusuku emsebenzini. Ngoko ke, ngoko ke kufuneka iskim sokondla esi sasesikolweni siphathwe ngabantu abanenkcubeko futhi abakwaziyo ukupheka. Bakwazi ukuyondisa okanye ukuyolisa ukutya abantwana bakuthande, babe nobubele bazive besamkelekile batye.

Ukudakumba kwamabhinqa emva kokuba bebelekile yinto iye ixhaphake okanye sisiganeko esiye sehlele amanye amabhinqa. Ngoko ke esi siganeko siye sifune ibhinqa elo lincediswe ngabantu abakufutshane nalo abafana namalungu efemeli yalo okanye ugogo womntwana lowo. Akwazi ukuncedisa ibhinqa elo eliselitsha elingumdlezana osemtsha ukuba alulame ngokwengqondo futhi nasemalungwini omzimba. Kuye kubaluleke ibhinqa elo libone ugqirha azokwazi ulicebisa okanye alinike amachiza ukumlulamisa engqondweni nasemzimbeni.

Iiambulensi ziye zinqongophale edolophini, loo nto yenza ixesha elisabela ngalo libe lide. Ngoko ke ukwenza iiambulensi zibe, zibe ninzi or zixhaphake nabantu abasebenza, abaxelenga, kuzo ababizwa ngokuba zii-paramedics babe khona balolongeke, yinto sisisombululo esikwaziyo ukwenza iiambulensi zikwazi ukusabela kwamsinyane.

Isithethe sakwaNtu sokuhlamba okanye ukususa ilishwa after or emva kokuba ubhujelwe akuthethi ukuba uzibeka ityala or nomthwalo kodwa ke yinto ekuncedisayo ekulungiseni nokululamisa ingqondo yakho nomoya ukuze wamkele ukuba umntu ubuphilisana naye udlulile emhlabeni. Loo nto ke ayikubeki tyala kodwa incedisa wena mntu ushiywe ngumntu ubuphila naye ukhawuleze ulibale uzokwazi ukuqhubeka nempilo.